Angenza lukhulu kakhulu amagqala ebhola, angenza lukhulu kuba kuninzi okungenzeka okunokuphakamisa igama leqela lesizwe kuba kule mihla akukho nje iqela lesizwe elikwenzayo ngaphandle nje kokuba libethwe noba selisiithi liya ngaphi na liyabethwa. Kodwa ukuba ngaba kungaqokelelwa bonke abadlali ababalaseleyo namagqaa ebhola abe ngawo adlalayo phaa eli lizwe, iqela lesizwe nelizwe lingaphakama kube kuhle kakhulu.

Imidlalo, imidlalo efana ne-basketball ndingathanda ukuba ngaba iqukwe kwakunye nemidlalo efana ne-hockey.

Yibhola, yibhola yomnyazi, ibe yi-basketball, kube kukubaleka. Yiyo eyona midlalo ndiyaziyo ekhuthaza intsebenziswano nomanyano.

UMzantsi Afrika itumente yebhola ekhatywayo wayisingatha ngonyaka ka-twenty ten. Itumente yebhola yeqakamba wayesingatha ngonyaka ka-twenty sixteen, yaza itumente yebhola yombhoxo uMzantsi Afrika wayesingatha kwiminyaka ye-nineties to late two thousand kodwa andiqinisekanga ngeminyaka yetumente yehlabathi yombhoxo neyeqakamba.

Ezemidlalo ziba nefuthe elikhulu kakhulu ngoba kulapho abantu badibana khona, baphuma mbombo zone zehlabathi beyodibanela kuloo ndawo beyobungaza beyokonwaba bebhiyoza okuba amaqela lawo ayadlala okanye ke lo tumente seyiqalile. Ngoku bayobhiyoza bayofuna ukuba khona apho bayobukela umdlalo. Yaye kuba khona nabantu abavela kwamanye amazwe nabo abazayo, ukufika ke kwabantu bakwamanye amazwe neemali zakwamanye amazwe kuye kube yinto entle kuqoqosho lwelizwe elo bahambele kulo ngoba luye lonyuke yaye kuye konyuke namathuba emisebenzi nemali nayo iye ingene inintsi apho kwelo lizwe.

Oyena mdlali endinothi ndimthande nguRelebogile Jani weBanyana Banyana, ngoyena mdlali lowo owathi iBanyana Banyana iwinile ilungela ukuyodlala phesheya kwindebe yehlabathi yebhola yamantombazana wavele nje walivuyisa ilizwe. Wenza owona msebenzi obungalindelwanga nanoba ngubani na efaka amanqaku esenza isiqinisekiso sokuba ngaba ilizwe ulibeka kwelinye inqanaba, kunanamhlanje kusathethwa ngaye kuzo zonke iikona zeli lizwe.

Oyena, oyena mdlali endimthandayo kwezeqakamba nguThemba Bavuma, ngoyena mntu othi xa edlala intloko yakhe ijonge kwindebe leyo abe nesizwe soMzantsi Afrika sonke entliziyweni, azixele okokuba ngaba owakhe umsebenzi kukuba abeke iflegi yelizwe loMzantsi Afrika phezulu ayiphakamise intshinga abaleke nayo phambili yelizwe loMzantsi Afrika.

Kunefuthe elibi kakhulu ngoba bakhona abantwana kumakhaya okanye ezilalini abanothando lwebhola yeqakamba. Xa engekho amabala loo nto leyo iye ibenze intoba ngaba aphelelwe ngamandla ngoba kufuneka bahambe baye kwizikolo ezinalo mabala bacele ukuba ngaba bamane bayokudlalela khona. Ngamanye amaxesha kwezinye izikolo baye babhataliswe nemali yokuba ngaba bangene badlale kulo mabala loo nto leyo ke iba buhlungu endaweni yokuba ngaba urhulumente ebenokwazi ukuwakha la mabala bakwazi ukudlala kuwo bangene kuwo nanini na.